Ukutjhugululwa kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi kungithinta khulu njengomkhweli webhesi.

Ngombono wami, intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ayehliswa lokha nakwehlisa intengo yeembaseli ngombana iimbaseli ngenye yeendlela ezinengi zokusebenza. Amakhamphani weembhesi kusafanele abhadele imirholo yabatjhayeli, ukulungiswa, umtjhorensi kanye neendleko zokuphatha ezingapheliko lokha iimbaseli nasele ziphasi.

Ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi kubalimaza khulu ngeekhwanyeni abakhweli bazo abasebenza emakhwitjhini ngombana esikhathini esinengi abavamisi ukurhola imali enengi, barhola imali encani lokho ke kwenza bonyana kube budisi bakwazi ukubhadala ezinye iinthuthi ngamalanga ukuya emsebenzini, lokho kungathikameza irholo labo, ukubamba isikhathi nokuvikeleka emsebenzini.

Ngaphambi kokuthi intengo yamathikithi weembhesi ikhutjhulwe ngicabanga bona kufanele kube nomthetho wokuthi amakhamphani weembhesi ahlathululele abantu bona kubayini kukhuphuka kutlhogeka begodu atjengise bona kungangangani okuvela eendlekweni eziphezulu ezifana nokuthenga iimbaseli nofana iimbhesi ezitja.

Ngokubona kwami ngaphambi kokobana intengo yamathikithi weembhesi ikhutjhulwe, kufanele kuqalwe kube nokubuyekeza kweendleko zeenkhamphani ukubona bona ukukhutjhulwa kuyatlhogeka na. Iinkhamphani zamabhesi kufanele zihlathulula ngokucacileko bonyana kubayini intengo kufuze ikhuphuke, zitjengise bonyana kangangani okubangelwe ziimbaseli, ukulungiswa nofana ezinye iindleko.

Iye, urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhamphani zamabhesi nazikhuphula iintengo zamathikithi, lokhu kungenca yokuthi abakhweli khulukhulu abasebenzi abarhola imali encani, bathembele eembhesini ukubathutha qobe malanga. Ngakho-ke iimphathiswa zingagada iindleko, zilawule iindleko begodu zivikela abakhweli bona bangabhadaliswa imali enengi ngesikhathi zisavumelana amakhamphani weembhesi wona abhadele iindleko zawo.

Iye, ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini ngombana lokho kuzokutjho bonyana abatjhayeli beenkoloyi bazokusebenzisa imali encani njalo ngenyanga ukuya emsebenzini ukudlula lokha nabakhamba ngeenkoloyi zabo.

Intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa bujamo bokukhuphuka kweendleko ingasi ukudlelezela abagibeli. Amakhamphani avamise ukuqala neendleko eziphezulu khulu zeembaseli, ukutlhogonyelwa kweembhesi, imirholo yabasebenzi nofana ukuthenga iimbhesi ezitjha, okwenza bonyana kube nesidingo sokukhuphuka iindleko.

Iye, ngibona ukuthi bayacatjangelwa abantu abadosa emhlweni nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi ngombana esikhathini esinengi iintengo zokukhwela ibhesi nazikhuphukako, azikhuphuki ngemali enengi khulu ekukhombisa bonyana abacatjangelwa abantu abadosa emhlweni kodwana zikhuphuka ngemali encani.

Intengo yamathikithi weembhesi zamabanga amade kanengi azikhambisana nobujamo bomnotho wabantu abanengi emphakathini, abakhweli abanengi khulukhulu abasebenzi abarhola imali encani nephakathi, abakghoni ukubhadela imali ephezulu okwenza bona ukukhamba kubize khulu begodu kwesinye isikhathi kubakatelela bonyana bafune ezinye iindlela ezitjhiphileko, ezingakaphephi.

Iye, kumbono omuhle khulu bonyana abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi ngombana barhola imali encani khulu begodu umnotho esikuwo lo eSewula Afrika, awukhambisani nalemali ebayirholako ngakho-ke, kungaba mbono omuhle khulu.

Ukwehlisa imali yeembhesi ebantwini abadala, urhulumende nofana iinkhamphani zamabhesi, zingafaka umthethomgomo okhethekileko wesaphulelo ebantwini abadala lokho kungafaka hlangana ukwehlisa kwentengo zamathikithi, ukukhwela mahala ngamalanga athileko, nofana amaphasi abhadelwako khulukhulu wabagibeli abadala.

Awa, abogogo nabomkhulu abakhwela ibhesi ngaphambi kokwehliselwa intengo yokukhwela ibhesi kufuze bangaqalwa bona bahlala kiziphi iindawo ntanzi.

Abakhweli abarhola umndende kungabasiza khulu ukwehliselwa intengo yokukhwela iimbhesi ngombana imali leyo ezabe behliselwe ngayo izobasiza khulu kwezinye iindingo zabo zangamalanga.

Abogogo nabobamkhulu kungaba kuhle khulu nabangafumana isaphulelo esima phesenthi amatjhumi amathathu nahlanu entengweni yokukhwela iimbhesi.

Awa, iinkhamphani zeembesi azibatjheji ngokwaneleko abakhweli bazo.

Awa, iimbhesi azikhambi ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli.

Awa, iimbhesi azibafikisi ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo abahlala eendaweni zemakhaya.

Abatjhayeli beembhesi abafani ngokwepatho ebakhwelini babo ngombana uthola ukuthi abanye baphatha kuhle abakhweli, kuthi kube nabanye abangaphathi kuhle abakhweli.

Awa, iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini ukuya emadorobheni azisebenzi ngefanelo begodu azikaneli, zincani khulu.

Iye, kungasebenza bonyana iimbesi zibe nomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni ngombana lokho kungaphungula isiminyaminya eendleleni okwenza bonyana iimbhesi zikhambe msinyana begodu zifike ngesikhathi.

Okungihlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini kukobana kwesinye isikhathi, iimbhesi engizikhwelako zifela endleleni singakafiki lapho siyakhona. Okhunye godu kukobana uthola ibhesi izele khulu ngokweqileko, okubangela bonyana abanye bethu kufanele bajame ngaphakathi ebhesini.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri, kukobana lokha nanikhamba endleleni leyo kungena ithuli emafesidereni kanye nemnyango webhesi. Ithuleli lingakubangela bonyana uvaleke isifuba namtjhana uphathwe mgomani.

ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edorobheni kwehlisa isiminyaminya esibakhona eendleleni esihlangana neembhesi kanye neenkoloyi ezincani. Okwesibili, ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa kuzokusiza bonyana abantu bafike ngesikhathi emsebenzini.

Lokha nawuphathekileko ngebhesini ekhamba ibanga elide, uyakwazi bonyana ukhulumisane nomtjhayeli ajame endaweni lezi ezithengisa ukudla namtjhana iindawo ezithengisa iimbaseli bese kuthi nawusele nilapho, ukhambe uyozithuma, ibhesi ikulinde bewuqede.

Imali yokukhwela ibhesi ingakhuphulwa zizinto ezinengi. Kokuthoma, kungabangelwa kukobana intengo yokuthenga iimbaseli ikhuphukile. Kwesibili, amakhamphani nawo kuyenzeka bonyana imali abayisebenzisako yokulungisa iimbhesi iyakhuphuka yeke-ke lokho kwenza bonyana amakhamphani nawo akhuphule imali yokukhwela iimbhesi. Kokugcina, kuyenzeka bonyana imirholo yabatjhayeli nabasebenzi nayo ikhuphuke, lokho kungenza bonyana imali yokukhwela ibhesi nayo ikhuphuke.

Abantu bakhetha iinkoloyi ezizijameleko kuneenkoloyi zomphakathi ngombana kokuthoma, lokha nawukhamba ngekoloyi ezijameleko ukghona ukukhamba ngesinye nesinye isikhathi othanda ngaso begodu uye kwenye nenye indawo oyifunako. Kuthi lokha nawukhamba ngekoloyi yomphakathi, kufanele ulinde yona izale namtjhana uyilinde ifike ngesikhathi leso ezokufika ngaso, ikuse lapho ofuna ukuya khona.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu amahlelo wokukhamba nanyana wamavakatjho womndeni wami ngombana lokha iimbaseli nazibiza imali ephezulu khulu, kubabudisi kimi bonyana ngikwazi ukuthatha umndeni wami siyokuvakatjha namtjhana sibe nekhambo lokuya endaweni ethize.

Ukukhuphuka kwentengo yeembaseli bangakatjheji abatjhayeli, kubathinta ngeendlela ezinengi ezahlukahlukeneko. Kokuthoma, kufuze basebenzise imali enengi ukuthenga iimbaseli, lokho kungenza bonyana ukukhamba qobe malanga nofana ukuya emsebenzini kubebudisi khulu. Kwesibili, iindleko eziphezulu zeembaseli zingabaphoqa bonyana bangatjhayeli kanengi nofana bakhethe amakhambo amafitjhani ukonga imali.

Iye, ngiyavuma bona kulungile urhulumende alawule intengo yeembaseli. iimbaseli ziyisidingo ziyisekelo sabantu abanengi, khulukhulu labo abaya emsebenzinini, esikolweni nofana abaphethe amabhizinisi. Nangabe intengo ikhuphuka msinyana kungenza ipilo ibebudisi khulu begodu ingabi nobulungiswa emindenini ejayelekileko.

Iye, ikhona inzuzo lokha nawusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko. kokuthoma, lokha nawusebenzisa ikoloyi encani ezijameleko, imali oyisebenzisako ukufaka iimbaseli nayo ibayincani khulu. Kwesibili, lokha nawusebenzisa iinkoloyi ezincani kuyasebenza ekukhambeni kwangamalanga, konga imali begodu kwehlisa ukugandeleleka lokha nawutjhayelako okwenza bona kube yinto ehlakaniphileko ebantwini abanengi.

Ukuba nekoloyi kuthinta isabelomali somuntu ngeendlela ezinengi. Kokuthoma, kuneendleko zokuthoma zokuthenga ikoloyi ezingaba phezulu khulu ngokuya kwehlobo nemodeli. Ngemva kwalokho lokho kuneendleko eziragela phambili ezifana neembaseli, ukutlhogonyelwa, ukulungisa, umtjhorensi kanye nemali zokubhalisa, koke okufanele kubhadelwe qobe.

Abantu bangonga ipetroli ngeendlela ezinengi ezahlukahlukeneko. Kokuthoma, bangathi lokha nabatjhayelako basebenzise ibelo elincani endleleni. Kwesibili, bangasebenzisa iinthuthi zomphakathi nanyana kukunini lokha nakukghonakalako.

Ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ingithinta khulu njengomkhweli webhesi ngombana kutjho bona kufuze ngisebenzise imali enengi khulu ekukhweleni ibhesi. Lokho kunganciphisa imali enginayo yokuthenga ezinye izinto engizitlhoga ezifana nokudla ukuya emsebenzini nofana ukuzithabisa begodu lokho kungangenza bona ngifune ezinye iindlela ezibiza imali encani.

Ngombono wami intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ayehliswa lokha nakwehla intengo yeembaseli ngombana iimbhesi zinezinye iindleko ekufanele zibhadelwe ezifana nemirholo yabatjhayeli ukutlhogonyelwa kwazo umtjhorensi kanye neendleko zokuziphatha.

Ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi weembhesi kulimaza khulu abakhweli abasebenza emakhitjhini ngombana abakhweli abasebenza emakhitjhini barhola imali encani khulu. Yeke-ke ukukhuphuka kwentengo yamathikithi weembhesi kutjho bonyana kufanele bathathe lemali encani abayirholako kuze bazokwenza isiqiniseko sokobana bayafika emisebenzini yabo bathenge ngayo amathikithi abizako yeke ke lokho kuzokutjho bonyana iindingo ezinye abekumele bazenza angekhe basakwazi ukuzenza.

Ngaphambi kokukhutjhulwa kwentengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi ngingathanda ukubona ikambiso efaka hlangana ukwazisa umphakathi kusese nesikhathi ukuhlathulula iinzathu zukukhuphuka kwentengo leyo ukubonisana nabakhweli nabajamele bomphakathi ukubuyekezwa bona iindleko zingaphungulwa bunjani kwenye indawo nokuqinisekisa bona ukukhutjhulwa kulungile begodu kuyakghonakala ebantwini abanengi abakhwela iimbhesi.

Ngokubona kwami zinengi izinto ekufanele ziqalwe ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi into yokuthoma efanele iqalwe kukobana abakhweli abanengi bazokukghona ukuthenga amathikithi lawo nasele ikhuphukile intengo yamathikithi na. Kwesibili iindleko zokuphila zanje nazo kufanele ziqalwe. Kwesithathu iindleko zokusebenza zekhamphani ngizo nazo ekumele ziqalwe ngaphambi kokobana kukhutjhulwe intengo yamathikithi.

Iye, urhulumende kufanele angenelele ngombana ukukhuphula imali yebhesi ngaphandle komthetho kungenza bona ukuthutha kungabi khona ebantwini khulukhulu labo abakhamba qobe begodu ngaphandle kokutjhejwa amakhamphani angathatha ithuba begodu akhuphule intengo ngokungakalungi.

Iye, ukwehlisa kweentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi ngombana lokho kuzokutjho bonyana sebazokusebenzisa imali encani qobe lilanga nabaya emsebenzini yini kwesibili kuzokutjho bonyana imali ebazabe banayo abangasayisebenzisi ukufaka iimbaseli bazokukghona ukwenza ezinye izinto eempilweni zabo.

Intengo yokukhwela ibhesi yaye ikhutjhulwe yizimo ezifana nokuthi kukhuphuke intengo yeembaseli ukutlhogonyelwa kanye nemirholo yabasebenzi.

Ngokubona kwami iinkhampani zamabhesi ziyabacabangela abantu abadosa emhlweni ngombana nawungathi uyaqalisisa ukukhuphuka kwentengo yamathikithi weembhesi ayikhuphuki ngemali enengi khulu lokho kutjho bonyana nanyana amakhamphani agandeleleke bonyana akhuphule iintengo zokukhwela ibhesi kodwana benza isiqiniseko sokobana abawakhuphuli khulu ukuze nalaba abadosa emhlweni nabo bazokuzama bakwazi ukuqhubeka bakhwele iimbhesi.

Awa, intengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade angiyiboni ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho esikibo bomphakathi ngombana nawungathi uyaqalisisa amakhamphani weembhesi zamabanga amade babeke intengo yamathikithi yabaphezulu khulu lokho okwenza bonyana abantu abanengi bangakghoni ukuvakatjhela iinhlobo zabo ezikude nanyana ukuya eendaweni ezikude.

Iye, ngibona kumbono omuhle khulu ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali lokha nabakhwela iimbhesi ngombana kokuthoma imali yepentjheni abayitholako yincani khulu begodu ineendingo ezinengi yeke-ke ukuphungula kwemali yokukhwela iimbhesi ebantwini abarhola ipentjheni kungaba yinto ehle khulu lokho kungenza bonyana bonge imali ebangayisebenzisa kwezinye iindingo emaphilweni wabo.

Indlela engasetjenziswa ukuphungulela abogogo nabobamkhulu intengo yokukhwela ibhesi kukobana lokha nabayokuthenga amathikithi kube nenani elingange amaphesenti amatjhumi amabili nahlanu ephungulwako ethikithini elinye nelinye elithengwa ngugogo nanyana umkhulu.